Ndiyakuvuyela kakhulu, ntombi yam, kodwa ke phambi kokuba uvule iakhawunti eziza kwenzela amatyala ndiyacebisa ukuba uqale ufunde ukonga imali yakho, ukwazi ukuthenga ezo nto uzifunayo ngemali oyingileyo. Ukonga imali sisakhono ozosisebenzisa ubomi bakho bonke kwaye xa wonge imali, uyakwazi ukucwangcisa kakuhle ukuba uza kwenza ntoni ngemali.

Umqeshi uyitsalile le mali ngoba elungiselela wena ukwenzela i-inshorensi yokungaphangeli. Xa ungaphangeli ube nayo imali oxhamla kuyo ukwazi uphile nangona ungaphangeli.

Ndicinga ukuba lo mgalelo yindlela ehlakaniphileyo yokonga imali kwaye ilungiselela nabantu abangakwazi ukusebenzisa imali. Kodwa le ndlela inobungozi obukhulu kakhulu ngoba kungakho abantu abangakwazi ukulawula imali. Abantu abathenjwayo ukuba bagcine imali amaxesha amanintsi ngabantu abanobukrelemnqa abaye bajike, imali bayisebenzise ngendlela engalunganga. Kwaye inobungozi bokuba imali yakho xa ungayifaki ebhankini ayinainshorensi, kuba kunofika umlilo okanye izikrelemnqa zizotsotsa imali yakho, kutshabalele ngolo hlobo. Uzawube unelahleko enintsi awusobe uphinde uyifumane.

I-inshorensi yokufumana unyango yindlela ehlakaniphileyo yokonga imali. I-inshorensi yokufumana unyango ikuhlawulela iindleko kwaye ikunike ukhathalelo labucala. I-inshorensi yokufumana unyango yehlisa izinga labantu abalidindayo ukuze bafumane unyango ezibhedlele. Kubalulekile ukuba wonke umntu abe nayo i-inshorensi yokufumana unyango ngoba yiyo ebancedayo ukuba umntu ancedwe ngokukhawuleza kwaye anikwe onke amayeza ekufanele ewanikiwe ukuze anyangeke.

Ndingamcebisa ndithi makalisebenzise ngobulumko, angalisebenzisi kuba enako ukulisebenzisa okanye kuba enalo. Ikhadi lokuthenga ngetyala aliyomali yasimahla, yimalimboleko ekufuneka umntu eyibuyisile inenzala. Ngoko ke kubalulekile ukuba ulisebenzise kuba kukho isidingo esinyaenzekileyo, hayi kuba ufuna.

Isipaji sedijithali esifana ne-eWallet yindlela ephucukileyo yokusebenzisa ibhanka efowunini yakho nokuba awunayo iakhawunti yebhanka. Umntu ukuthumela imali efowunini yakho esebenzisa inombolo yakho yomnxeba, wena uzofumana i-SMS enekhowudi, khowudi leyo ozawuhamba uyoyifaka kwi-ATM emva koko ufumane imali. Isipaji sedijithali siya kunika imvume yokuba uthenge i-airtime okanye umbane efowunini yakho ngendlela ekhuselekileyo ungahambanga, uhleli endlini.

I-inshorensi yexeshana ayiziquka izinto ezinokuguga, izinto ezinokrazuka, izinto ezinokumoshakala ngenxa yokungakhathali kumnikazi wayo okanye oomatshini abanokumoshakala. I-inshorensi ayizihlawuli izinto ezimoshakeleyo wakugqiba ungathethi nyani ngokwenzekileyo. I-inshorensi yexeshana ayizihlawuli izinto ezingadweliswanga kwipholisi yakho.